Uhlobo ongazikhusela ngalo koozingela ichele abasoloko befuna ukuntlonta abanye kumakhasi onxibelelwano, kukuba ungabeki konke okungawe kumakhasi onxibelelwano. Ubomi bakho ungabuthathi bonke ububeke emakhasini onxibelelwano kwaye emakhasini onxibelelwano kwiiakhawunti zakho onazo ube nabantu obaziyo. Kwaye i-information okanye izinto ulwazi ngawe ukungazithathi uzibeke phecelezi ebantwini kuba abantu banokuzithatha bazisebenzise ngakuwe kakubi.

Isizathu esiqhuba ukuba abantu baxhaphaze abanye okanye bantlonte abanye kumakhasi okuncokola kukungazithembi kwabo, umntu azive engumntu xa ngabe exhaphaza abanye. Kukungafundiseki kwabo, abanye ikwaziingxaki zengqondo zezinto abadlule kuzo ekukhuleni kwabo. Bona bacingela ukuba zilungesekile kanti azikalungiseki zisekhona ezingqondweni zibuye, apho ziphuma khona ziphume zifune bazikhuphele kwabanye abantu bazikhuphe ngohlobo olubi.

Izimatifowuni kunye neintanethi kula malanga ziye zincedise kubantwana kwimisebenzi yesikolo kwakunye nokuzikhulisa nje ungumntu kodwa ke xa zisetyenziswa ngohlobo olurayithi, zingasetyenziswa kakubi. Loo nto iye ibenzele ubomi lula, bakwazi ukwazi izinto. Abangakwazi ukuzibuza ebantwini, bayakwazi ukuzibuza phaya ezifowunini zabo.

Umahluko phakathi kukaFacebook noLinkedIn kukuba uFacebook licandelo lokuzonwabisa apho khona abantu befaka khona iifoto zabo, iividiyo zabo, bafake umculo kwaye babuye bancokole. ULinkedIn ngapha yena kulapho abantu khona bencedisana ukufumana imisebenzi, ukufumana amashishini, nalapho baya kuye bazifake iifoto zabo kodwa hayi ngokwelaa hlobo kwenzeka ngalo kuFacebook.

Kuba kule mihla kunezixhobo ngazixhobo umntu angakwazi ukuzisebenzela zona. Xa sifuna ukubukela imuvi nabahlobo bam, siye sihlale siyebukele endlini kwizixhobo zale mihla esinazo ezifana noNetflix okanye uShowmax ezikunika zonke ezi muvi ungazibukela kwisinema.

Emakhasini onxibelelwano luhlala lukhona uvalo lokuba ungazibona uxhatshazwa kodwa ke loo nto ayithi andinawukwazi ukusebenzisa amakhasi onxibelelwano ngokokuba ndinovalo lokuba ndizawuxhatshwazwa. Ndiye ndenze ngohlobo endiziva ngalo emakhasini onxibelelwano, ndingajonganga ukuba ubani uzawundixhaphaza, ubani uzawuthini. Ondixhaphazayo ndiye ndimbone ngelo xesha esenza.

IWi-Fi ingayinzuzo kakhulu kwikhaya olunamalungu osapho amaninzi kuba xa ngabe ulungu ngalunye nalunye luzithengela idatha, loo nto iye isebenzise imali eninzi. Kanti iWi-Fi ebhatalwa kanye iya kubathatha ibaquke bonke ekhayeni.

Ndike ndadibana neendaba zaseMzantsi Afrika zokudutyulwa kwabafundi bedyunivesithi iWSU. Kusithiwa umfundi obedutyuliwe ibibengeyingomfundi waseWSU, yabe isasazwe emaqongeni endaba edijithali. Kodwa kuthe xa sekuhamba ixesha kujongwa kujongwa kwafunyaniswa into yokuba lo mfundi ibingumfundi walapha eWSU kakade kwaye ebebhalisiwe kulo nyaka esi siganeko sisenzeka kwaye umntu lo umdubulileyo, ungumsebenzi waseWSU.

Ukwenza i-voice note kukuthumela umlayeza ungawubhalanga kodwa uzirekhode wena uwuthethe loo mlayeza wakho. Xa uzawuthumela phaa kwincoko yenu enincokola ngayo kuloo app nincokola ngayo, uye ujonge i-microphone ucofe kuyo, uthethe le nto ufuna ukuyithetha. Xa uyeka i-microphone leyo izawuthumela umlayezo lowo.

Ngexesha likacimicimi lombane kwase kunyanzeleke ukuba iWi-Fi ihlale ikhonekthwe kwibhetri ukuze ihlale itayitile, ingacimi yona nakubana umbane uyacima. Yaba luncedo loo nto leyo ngokuba umbane bowucima ungalindelekanga kodwa ke ngoku yona ekubeni ikhonekthwe kwibhetri, ibikwazi ukuba ihlale itayitile ingacimi nokuba umbane uyacima.